Inaka skhumba sekomo esitjhukiweko senziwa ingubo, ingubo embathwa makhosi.

Iphotho skhumba sembuzi esitjhukiweko salungiselelwa abomma, bonyana basimbathe, iphotho limbathwa bomma.

Iphephethu yivunulo eyenziwe ngebhoksi, yambeswa ngetjhila yathungelelwa ngemincamo, imbathwe bentazana. Iphephethu imbatha bentazana.

Ibhetjha sikhumba sembuzi, esitjhukiweko senziwa ivunulo embathwa besana.

Isithimba skhumba sembuzi esitjhukiweko senziwa ivunulo yabomma, ebazokwazi bonyana basibophelele edinini sihlala ngemuva.

Itjhorholo sikhumba sembuzi esitjhukiweko senziwa ivunulo, sasikwasikwa phasi emaphethelweni senziwa amarontoronto. Simbathwa ngaphambili njengephotho, kodwana sona sihlukile kunephotho, ngombana sona sisikasikiwe amarontoronto phasapha asifani nephotho, kodwana sona simbathwa njengephotho, simbathwa ngaphambili, simbathwa bomma basimbatha nesithimbesi.

Iporiyana sikhumba sembuzi esisikiweko senzelwe abobaba bonyana basivunule, begodu basivunula basibophelela entameni silengelele, sihlale phezu kwesifuba.

Amapatlagwana manyathelo avulekileko, enziwe ngamatayere wekoloyi.

Umtjhotjho skhumba esisikiweko sasikwa dwenyanapha, sibotjhelelwa ehloko, sibotjhelelwa bobaba.

Ibhengela lironjwana elenziweko elimbathwa esandleni, namkha emkhonweni, esikhathini esinengi lifakwa bomma namkha babantu bengubo.

Amanambasikhambe matekisana ambathwa babantu bengubo nofana ngithi ambatha bentazana bequde nabaya equdeni, namkha babantu bengubo, ambathwa babantu bengubo nabaya emnyanyeni.

Amacici mncamo ophothelweko, olengelelako owenzelwe bonyana umbathwe babantu bengubo, lokha nabathumbusileko endlebeni, umbathwa endlebeni.

Ibherede yingwani epataleleko embathwa ehloko, imbathwa bomma kanye nabobaba bayayimbatha. Abantu bengubo nebembaji bayayithwala ehloko ithwalwa ehloko.

Idzila ziinsinjana eziphazimako ezinengi, ezingena emilenzeni zimbathwa bomma.

Amatshega kuziindratjana ezitantelelweko zimbathwe bomma enyaweni, namkha emlenzeni zimbathwa njengedzila.

Iyerhana mincamo emhlophe ethungelelwe phezu kweenrhara, mincamo eminengi elengelelako, ibotjhelelwa edinini, ibotjhelelwa bentazana ilenge ngemuva.

Ingejana sirholwani esimbathwa msegwabo, lokha nakanikelwe yintombakhe imqomile, simbathwa eqabaneni.

Ingwani ithwalwa ehloko, lokha nakunelanga, ivikela ilanga, ikwenzele umthunzi.

Ikghororo ziinrholwani, ezifakwa bentazana.

Umlingakobe mncamo othungelelweko wabamude, umbathwa ehloko ophothelweko. Mncamo ophothelweko ombathwa ehloko, omude ofika eenyaweni, umbathwa bomma lokha nabagida igwabo, bawurhatjha phezu ngomseme

Inyoka mncamo ophothelweko ombathwa ehloko, umbathwa myezani ulengelele ngemuva.

Inyoka imbathwa myezani lokha nakunesimanje, nakuthathwako kukhutjwa.

Igama elithi incagu ngiyathoma ukulizwa namhlanjesi, angiyazi incagu. Ngibathebathe ngiyalizuma, ngiyazulima angalitholi. Angiyitholi incagu, incagu angiyazi.

Isititirimba libhrugu namkha sikhumba esitjhukiweko sembuzi, namkha skhethu esimbathwa msana oya engomeni lokha nakaphuma ekhaya. Nanoma abuya, agoduka isokana limbatha isititirimba.

Awa, akukavumeleki bona abobaba bambathe isithimba, isithimba simbathwa bomma kwaphela.

Isiqobotjhelo ngilesi esisebenziswa bomma lokha nabambatha ingubo, benzelela bona ingawi, bayikanapele ngaso. Nalokha nababhebhula umntwana, bakanapela ngaso ingutjana bona ingawi, ibamba ingubo, isiqobotjhelo sibamba ingubo.

Itjholo yingutjanyana encani elula, eludlanapha embathwa maqhakazana.

Irhabi mincamo eminengi emhlophe, ephothelweko, yenziwa ivunulo elimbathwa mntazana alibophelela edinini lilange ngemuva.

Isikotjhi lirogwana namtjhana yivunulo eyenzelwa bonyana imbathwe bentazana abadlulisileko namtjhana matlawana.

Umdzegana ziinrholwani zabentazana zedinini ezidweyini.

Igama elithi umnayilani ngiyathoma ukulizwa ukulizwa, angilazi.

Umgari mncamo omude ophothelweko, ombathwa bomma ehloko ulembelele.

Umadalanyana litjhila elembathwa bentazana lokha nabambatha irhabi.

Umbhalo ikumbese, yingubo yamaNdebele enemibalabala.

Unokhethwabo yingubo yabentazana, embathwa bentazana.

Unokhethwabo yingubo yabentazana, yingubo evunulwa bentazana.

Isihlohlo angisazi, igama leli ngiyathoma ukulizwa.

Umncwazi yiskotayiki, yimvunulo ethwalwa ehloko lokha nakumakhaza, ivimbela amakhaza.

Umkhala mncamo ophotheliweko waba lirondo lahlanganisa irondo, uthwaliwa ehloko.

Unomahlonjana yingubo embathwa maqhakazana emahlombe.

Unomatlawana ziindalama ezincani ezithwalwa bentazana ehloko.

Iqakatheke khulu kungombanyana inokuthile ekuhlathululako. Omunye nomunye umuntu oliNdebele namkha wesintu unevunulo yakhe begodu iyamhlathulula bona ukusiphi isigaba somuntu.

Isiko litjho litho likhulu kimi begodu liveza imvelaphi yomuntu nendlela ekumele ekufanele bonyana umuntu aziphathe ngayo begodu liyakha, liyafundisa.

Izembatho ozembathako nofana ivunulo yesiko ikuveza ubuwena bakho ngokobana ikuhlathulule bona ukusiphi isigaba. Ikuveza ubona ihlathulule bona ulisokana namkha ungubaba namkha umsegwabo namkha ungumma namkha umntazana namkha ulitlawana, iveza ubujamo obufana nalobo.

Ukudla okuthandwa maNdebele khulu ngingathi matjhatjhatjha ngombanyana amatjhatjhatjha emnyanyeni wamaNdebele akatlhogakali, uwathola esikhathini esinengi akhona.

Ilimi engilikhulumako ekhaya lilimi lesiNdebele begodu ukuze ngikhulume kungonobangela wokobana soke ekhaya simaNdebele, ubaba nomma maNdebele. Sikhule kukhulunyiwa lona ilimi lesiNdebele begodu nemphakathini esihlala kiwo kugcwele wona amaNdebele, khulunyiwa lona ilimi lesiNdebele.

Ngiyavuma, umvumo uveza imvelaphi yethu. Kungonobangela wokobana lokha nakuvunywa iingoma zesikhethu, abantu bayajabula bayagida, bagida ngendlela abagida ngayo, amadoda nangendlela abafazi bagida ngayo abomma bagida ngayo bagida bayagida nabentazana kubenendlela yabo abagidela ngayo umvumo loyo, kuvele bonyana igido labo ngelesintu, ngelesiNdebele.

Zekolo esikweni lekhethu zidlala indima yokobana azi bonyana bona kunabezimu, kunabaphasi mele umuntu azi mele ukuthi ayokuphahla akwazi ukukhuluma nabaphasi.

Ngithanda umnyanya wamasokana. Kungonobangela kungoba nami ngilisokana begodu kumnyanya othatha isikhathi ukobana ubekhona.

Isiko elenziwa ngesikhethu emuva kokobana umntwana abelethwe, yisiko yembeleko. Kuhlatje imbuzi, kuthathwe isikhumba kwenziwe imbeleko.

Umntwana osanda ukubelethwa uvela ebantwini nasele aneenyanga ezimbili. Ngonobangela wokobana abantu bangamongameli. Begodu imbelekwakhe zabe sele iwile ngalesosikhathi.

Lokha uburholi bendabuko butjhayisana noburholi banamhlanje besi-mordern kuba nombanganarha.

Isithole sakomisa, yikomo yamalobolo etholakala emalobolweni, etjhinga kumma.

Ihlama butjwala besintu obungaphakathi kwerhabha. Obovubelwe ngaphathi kwerhabha. Obutholakala ngaphasi, ngaphezulu kubayihleza obungaphasi kuba ngiyo ihlama.

Umntwana nasele abelethiwe uthiywa ngugogwakhe, wekhabo babakhe. Begodu kuhlatjiwa imbuzi kwenziwe kuthathwa isikhumba kwenziwe imbeleko.

Iye, ngicabanga bona uburholi bendabuko noburholi bakarhulumende bungasebenzisana ndawonye. Nakungahlalwa phasi, kukhulunyiswane kuvunyelwane.

Iye, kuyasebenza. Lokha umntwana nakasanda ukubelethwa, abokghari bebaya ekhabomkhulu bamqale imfuzo bona mbala ngewakwabo na. Baqale bonyana indlebezi zifana nobani nofana amehlo, umlomo.

Iye, ngowami umbono umvumo uyaveza imvelaphi omunye umuntu. Kungombanyana nomvumi lokha nabavumako umthola avunuli, avunule nangabe kumvumo wesikhethu umthola avunule isiko lesikhethu lamaNdebele. Nalokha uqala womvumi ovuma ingoma zesiZulu, umthola avunule isiZulu. Okutjho bonyana umvumo uyayiveza imvelaphi yomuntu.

Umuntu wengubo imithetjhwana yesintu ekufanele ayilandele kukobana bangarhamuli amarhugwana, begodu abangasebenzisi indeni angapeyidi, angagabhi. Nokobanyana mele ambethe ingubo engambambi khulu.

Usomrharibo ngubaba obeletha umrharibo. Ubizwa bona ngusomrhibo.

Ngingabafundela iindatjana bese ngibabuze imibuzo. Begodu ngibatlolise isibizelo. Begodu ngibafundele neenolwane.

Ikomo ebizwa bona umgada kababa, yikomo esuka kamkhwenyani etjhinga ngubabazala. Umkhwenyana uyihlabisa ubabazala.

Ikosi ithumela iincwadi kibo, kilabo abanemiraro ezikhulumako, ezitjhoko bonyana ikosi iyababiza. Ibabizela ekosini mayelana nani begodu ngelanga liphi. Begodu ikosi lokha nayithole omunye onguye oneposo, iyamhlawulisa. Ingaba ukuthi imhlawulise ngemali namtjhana ngekomo namtjhana ngembuzi. Kuya ngokobana isigwebo sakhe singangani.

Umratha kulokha nakuthethwe ipuphu eyenziwe ngesiphila, yathelwa epotweni emanzini abilako, emlilweni. Yaphehlwa, kwenziwe umratha. Ngiwo umratha.

Ipilo nobudisi abarholi bendabuko abaqalene nabo esikhathini sanamhlanjesi kukobana abasakwazi bona bazilungisele ubulelesi namtjhana abalelesi lokha nabamotjhileko nofana nabonileko ukuthi bangaya ekosini bayokugwetjwa. Sekuba yilungelo labarholi besimanjemanje kuthi bakwazi ukuthi basichazela into namtjhana bararululele imiraro efana naleyo. Begodu bathathelwe nemihlaba. Abasakwazi kubusa imihlaba yabo egade banayo. Seyibuswa barholi besimanjemanje. Begodu abasathathelwa ehloko abarholi bendabuko.